Sa geso mo setsong sa geso re apara yona ntepa le lebole. Ebile ke setso se e leng gore ke se rata tota gobane ebile ke setso se e leng gore ke se rata tota. Rena basadi re apara rena ntepa le lebole, bo ntate ba apara seo se bitsang mageso. E fa dingwaga di ntse diya, di tshentsitse tota e fela ge motho a nyalwa o sa apara yone selo se se bitsang ntepa le theto. Ke diyo tseng gore o a di apara ge a nyala, e fela ka go bo ntate ke selo se e leng gore se tloga se fetogile tota go ya le ka tsona di ngwaga.

Ee, ke akanya gore as-e moaparo wa setso o ka aparwa ko meletlong ya jaaka dikhonferense. Ka lebaka la gore re le batho re tla ba re ikgantsha ka setso, re tla ba re ikgantsha ka moaparo wa rena wa bonkgono le bo nkgono kuku. Re tla ba re ikgantsha ka go apara sona setso sa gabo rena, re apara go fapana-fapana re bontshana gore re tswa gara ga tsona ditikologo tsa go fapana-fapana.

Moaparo wa setso o le montle tota o aparang ke basadi, ke moaparo o wa setso sa bone. Ga go farologane gore ke setso sefe, e fela bo mme ge ba apere setso sa bona ba tshwanela tota, ba kgatlhisa tota. Ke selo se e leng gore a se farologanye, setso sengwe le sengwe ke se se botse ke se se pila motho o mongwe le o mongwe a apere setso sa gabo o ba mo ntle tota.

Setso ke gantsi setso ke setso sa bonkgono le bo nkgonokuku, setso ke se e leng gore re apara dilo tse dikhutshwane ebile ga ke bone e leng gore setso ke sone se tlhotlheletsang bona bana ba katjeno gore ba apare tsona diaparo tse di khutshwane. Ke selo se e leng gore diaparo tse dikhutshwane, ke kgale di le gona, ke kgale di le teng ha rona lefatshe la rona. And-ene setso ke setso, diaparo tse dikhutshwane ke diaparo tse dikhutshwane tse eleng gore di apara ke bona baša ba matsatsi a.

Feshene, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha gore motho kwa setso sefe. Go tshwana le ge motho apere setso sa gabo o tla kgona go bona gore a na motho o ke moZulu, a na motho o ke moPedi gore a na motho ke motswana. Hobane di farologane thata go ya ka di dipopego, o ya le ka boikgabiso ba tsone.

Feshene, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha gore motho kwa setso sefe ka mabaka a a farologaneng. Go tshwana le he kere motho ke motswana, motho ke mopedi, motho ke mozulu goba motho ke moxhosa. Ke dilo tse e leng gore di a fapana go ya leka dipopego, go ya le ka polelo, go ya le ka mekgwa e e leng gore motho o itshwara or-e o ipaakanya ka gona pele ga batho.

Tsa setso sa setswana gantsi diriwa ka mogo wa kgomo wa mokgopa wa pudu. Gape se diriwa ka wool-o e e leng gore e somisiwa gona gore o ka tsena diaparo. Gape tse ke di itsing ke tshega se e leng gore se apariwa gare ga yone tlhogo, gape le teise e leng goreng ke mosese o motelele wa basadi.

Ke akanya gore kamano ya magareng ga setso le diaparo tsa basadi, ke se eleng gore ga sa farologana thata gobane gompieno diaparo tsa setso di tla ka mekgwa e mentsi ebile di diriwa ka mekgwa e mentsi. Jwale ke bona e le gore setso le diaparo tsa sejwale jalo ke tse e leng gore di a tsamaisana.

Ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di feshene tsa gompieno, gobane ga di a farologana thata. Ebile diaparo tsa setso di ka se tlhole di a tswa gare ga yona feshene, ka e le gore di sa apariwa. Ka e le gore e sa le dilo tse e leng gore re le bona baša re sa kgona go tsweletsa sena setso sa gabo rena pele.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa jang tsela e basadi ba aparang ka yone, go nale di tlhotlheletsa gobane basadi ba malatsi a ba rata setso thata, ke basadi ba e leng gore ba rata go tsweletsa sona setso sa ga bo bona, ke batsadi ba e leng gore ba rata go bona setso sa ga bo bona sele gona mogare ga tsona di-social-media. Ebile ke bona e le gore mme diaparo tsa setso ke sona se se na leng seabe mo go bolokeng ngwaoboswa, gobane malatsi a re lebeletse gore a na o mopedi goba o motswana, goba ona moxhosa ka seaparo ebile fashion-e ya gompieno e lebeletse sona setso go tsweletsa tsone diaparo tsa bone.